Ke dipina tsa setso tsa ngwaoboswa, mme go di opela di tlisa boitumelo le lerato le tlotlo ya setso sa gaetsho.

Lebaka le e ka tswa e le gore o ntšhwafetse, mme o mo maemong a a mantšhwa a botshelo ka jalo tsotlhe tsa kgale o di tlogela kwa morago o simolola sešwa.

Ke ka mo tlhalosetsa gore e bua ka tirisanommogo le go bontsha botho mo bathong ba bangwe, go ba tshwara ka lerato le go ba rotloeletsa tse dintle.

Banna ba apara dibaki, mme ba apare le marokgwe a matelele. Bomme ba rwalwe mo tlhogong, mme ba apare mesese kgotsa dikhiba.

E ba rotloetsa ka go ba fa maemo mangwe a boeteledipele gore le bone ba tlhagelele ba kgone go itse. Dikgwetlho tseo ke tsa kgatelelo ba ka feleletsa ba gatelelwa ka e le basadi ba le mo boeteleding pele, ke nngwe ya dikgwetlho tse ba ka lebanang le tsone.

Ee, se a dumela go ka nyala mo setsong se se farologaneng. Ke ne ke ka tlhopa morafe wa maZulu ka lebaka la fa ba na le setso se se tseneletseng, mme ebile ba se tlhompa.,

Go botlhokwa go ikitse le gore o tle o rute bana o ba rutelele ka setso sa gago, go botlhokwa ka go gore melao eo e go ruta gore o tshela jang le go tshedisana le ba bangwe jang ka jalo melao ya setso e botlhokwa.

Ke ithutile thata ka setso le kwa re tswang kwa teng le gore dilo dingwe di tshwanelwa ke go dirwa go ya ka setso, gore di tsa beye sentle mme le go itumedisa badimo.

Mo lefelong la rona bomme ba apara makgabe, borre ba apare ditshega. Mme tse tsotlhe di dirilwe ka letlalo la diphologolo tsa mo gae kgotsa tsa kwa nageng.

Setso ga se farologane le bodumedi ka gonne tsotlhe di dumela mo go direng tse di siameng le tse di tlhamaletseng. Go dumelwa mo badimong le mo modimong, mme le go dira tsotlhe go tshela ka kagiso le ba bangwe.

Di botlhokwa mme ebile gape di feleletsa di bua ka selo se le sengwe sa go tshela ka kagiso, le go tshedisana sentle le ba bangwe, go nna le tlotlo, le go rata dilo tse di siameng le tse di tlhamaletseng. Mme dipina tse di tokafatsa tsa semoya ka gore di a ruta mo gare, di fa molaetsa wa thotloetso mme ebile di boa di fodisa ba ba ka tswang ba na le mathata kgotsa ba na le malwetsi di bua ka dilo tse di botlhokwa tsa semowa.

E ka tlisa diphetogo ka go bona batho ba nna le dikgwebo tsa bone, ba rokela batho, mme ba tsena mo go tsa fashion-e go ka itirela letseno. Se se ka tlhabolola matshelo a bone le go ba tsenya mo boikagisong jwa batho mme ba se kgethololwe, se ke yone fa re ka dirisang fashion-e ka teng go rotloetsa batho bangwe.

E di ama ka gore e fokotsa batho ba bantsi ba ba kgatlhegelang go ka nna kwa ditoropong, ka ba kgona go bona dilo di le dintsi ba ntse ba le mo metseselegaeng le mo makeišeneng.

Ke ka gonne go a bo go itumetse ebile go ketekiwa letsatsi leo la lenyalo, ka jalo go apeiwa dijo tse di rokotsang mathe. Mme di le monate di farologana, ka e le letsatsi la go keteka la boitumelo.